Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone gore ba kgone go ka nna ba itumetse. Ka gonne fa motho a na le ba lelapa la gage ba mo itumedisa ebile ba mo tlhokometse le malwetse a a mo tshwereng kgotsa a mo go ene a nna botoka. E bile gape go botlhokwa ka gonne ba lelapa la gagwe ba tla itse se a se tlhokang le se a sa se tlhokeng.

Go le gantsi fa batho ba tlhokomela batsofe ba lebeletse mo go tsa setso. Ba be ba tshepile mo go goreng fa motho kgotsa motsofe a tlogela lefatshe la kwa kwano. Go mo tlhokomela ga gago go tla go okeletsa masego le matlhogonolo. Mme boammaaruri ke gore batsofe le bona ke batho ba ba tlhokang go ikutlwa ba gololosegile ebile ba itumetse go tlhokomelwa ke batho ba ba ba ratang, ntle le go ba tlhokomela seng ka ntlha ya tsa setso fela.

Bagodi ba mo tikologong ya me ba tlamelwa ka ditirelo tsa pholo. Ba lefapha la pholo kgotsa la boitekanelo ke ba ba tlamela ka ditlhare mme ditlhare tsa bone di romelwa mo matlong a bone, kgotsa mo ba tlhokomelwang teng, kgotsa mo ba nnang teng. Gape puso e ba tlamela ka matlole a go itlhokomela le go reka ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi.

Mafelo a ke a itseng a tlhokomelo a tlhokomelang bagodi ke mafelo a tshwana le Mothoa Heaven Nazareth House, ke Boksburg Old Age Home. Mafelo a a duelwa kgwedi le kgwedi fa o isitse mogodi o neng o mo tlhokomela kwa lapeng. Mme fa o simolola o mo tsaya o mo isa kwa yone kago ya go tlhokomela bagodi wa go tshwanela ke go duela.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e a ba thusa mme tla ke re bangwe ba ba batsofe e a ba thusa mme bangwe ba batsofe ga e ba thuse. Ka gonne batsofe bangwe ba tlogetswe le bana mme ga ba kgone go tlamela bana ba ba tlogetsweng le bona botlhe ka phenšene e e tswang kwa pusong. Ebile gape phenšene ya bona ya tlhokomelo e felela fela mo go rekeng dijo.

Ditlamelwana tse di tlamelwang mo tikologong ya me tsa pholo tsa bagodi. Pholo e tlhamile setlhopha kwa lefapheng la pholo mo tleliniking ya mo tikologong ya me, gore fa e nna letsatsi la bagodi gore ba latele ditlhare tsa bone kwa tleliniking e nna sona se tlhopha seo se se tlhamilweng ke ba pholo, ba isetsang bagodi ko matlong a bona tsona ditlhare tsa bone tse ba tshwanetseng go dinwa ka matsatsi.